Di-company tsena di ka etsa hore ka nako ya lefu maphelo a ba a malapa a be bonolo, di ba fe ma tjhelete e ngata. E tlabeng e shiilwe ke mofu. A sheile lebitsong la bona, kgotsa la o mongwe wa bona. Hore ba khone ho mo boloka.

Nka founela ba bank-eng ka kopa hore ba ntlhalosetse hore foreign exchange ya bona e sebetsa jwang le hore, hore ke e thole, e nka matsatsi a makae mme ke ke kopa ba nkeletse malebana le taba ena.

Account ya cheque ke e sebedisang ha o batla ho dirisa, ho batla, ho sebetsa metsi.

Mokgwa oo ke tlo sebedisang ke ho botsisa pele ke nka loan-u hore a boleng ba ranta ho bo wa kapa bo phahama le repo rate e nyoloha ha loan ya ka e tla ba bokae ka kgwedi, empa e tla loan ya ka e tla nyoloha, or e tla theoha. Mme he ke thola hore loan ya ka e tlo dula a entse le hona ka mokgwa oo e leng. Ke tlo thabela ho fuwa loan-u. Ka lona tsatsi leo le tla beng ke hloka loan-u eo ka lona, hobane ke na le lebaka le potlakileng.

Phomolong ya moshwella ho na le retirement unity anunity.

Ka mobile banking seo ne re sa kgone ho se etsa, dilemong tse fitileng re kgona ho se etsa ke ho reka motlakase ka founu.

Motsetedi a ka tsetela matlong a bodulo hore a fumane rent-e mme rent-e eo. Ha sentse a o kenyeditse tjhelete e ngata. Ke moo jwale a ka a hae, a tlo mo inela molemo o phethahetseng.

Sa ho qala, ke tlo mo eletsa hore ha sebetse jwale ha a sa sebetse so tjhelete ya ho patala mashonisa yona o tlo e nka kae.

Ba ka patalla sekolo ka EFT . E-FT ke mokgwa oo o sebediswang ho patala motho ka mohala.

Overdraft facility ke sekoloto se se kopanywang le bank-a ya hao, mme e sebetsa tjena bank-a e dumela ho o fa sekoloto le hee ntse sekoloto sa hao, credit score ya hao e le tlase.

Hore a khone ho kenya tjhelete ka hara account-ong e nngwe a sebedisa mohala wa hae, ho tshwanetse ho ho etsa bo nnete ba hore e teng account e nngwe a ka romellang ho yona, e ka bolokang madi a hae mme a ka teng.

Fixed deposit ke account-o ya bank-a eo motho ha batla ho boloka tjhelete a ka bolokang tjhelete ka hara yona for nako e telele e kabang dijara tse hlano ho ya ho dijara tse hlano.

Sa ho qala se nka se etsang, ke ho ya bank-eng, ke fihle ke ba tlhalosetse hore ke butse account-o bank-eng. Mara he ke la he ke leka ho ntsha tjhelete. Bank-a e mpotsa hore tjhelete ha eyo. Ba ka nthusa jwang hore ke thole tjhelete ya ka nakong eo, ke tla be ke utlwa botlhoko hobane ho na le hore e be e le hore ke ba ke na le lebaka le le potlakileng le le tlhokang tjhelete eo.